Singayisebenzisa ngokuthi umfundi nomfundi aphathe ifowunu namkha ufunjathwako omkhulu, ukuze bazokukghona ukufunda ama-notes, bakghone uku-ekstjhenjana ngama-information ekusuke kukhulunywa ngawo.

Iye ufunjathwako ungakghona ukumsebenzisa imini yoke solo ibhetri lakhona lingaphunguki msinya. Kungebanga lokobana ufunjathwako angeze wakghona ukusoloko umpresa udlala ngaye ama-game. Ufunjathwako Uberegiselwa ukufowuna kwaphela nje.

Kubangelwa kulokha i-network nayingekho endaweni lapho ukhona.

Kubangelwa kulokha ufunjathwako wakho sele aphelile anesikhathi eside umberegisa.

Kubangelwa kukuthi awukafaki i-airtime kumaliledinini yakho, ukuze ukghone ukufonela abantu namkha ukuze ikghone ukuvula eminye yemitato kumaliledininakho.

Yifowunu esiyiberegisako lokha nasifowunela umuntu ongekho eduze nathi.

Kufuze libize ngenani ephasi khulu tle. Inani elingange-five rand ingomba abentwana besikolo baliberegisa khulu begodu abentwana besikolo ababeregi bayafunda.

Iye kungasiza khulu.

Ifowunu iyajama begodu akasakghoni ukuthola iindaba, iindaba ziyamphunda nemiberego iyamdlula.

Iye liqiniso, kungebanga lokubana ayadura begodu akasatholakali lula ende iindaba zinengi tle. Abantu banje abasafuni ukufunda.

Kungafundisa abantu bona babeke iimpilo zabo phambili.

Abantu bathumelana umlayezo ngokufowuna namkha bathumelana umlayezo nge-social media njengabo-Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram.

Iye kumele kube ngiwo othuthukisa abavumi bendawo ingomba umrhatjho kungiwo olalelwa babantu boke lapha bakhona nanyana ukude nanyana useduze.

Ungafaka ifoni yakho ku-battery saver ukwenzela bona lingehli msinya ibhetri lakho namkha ube ne-bank charger yakho.

Ingomba uzinikele begodu uzokukghona ukukhipha ikghono lakho lokurhatjha.

I-cell phone yifoni okubizwa bona yipopotwana. Yifoni okghona ukufona ngayo nje kwaphela ukungaboni nex namkha ungakghoni ukwenza amavidiyo. I-smartphone, yifoni okghona ukungena ngayo ku-Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram begodu okghona ukubona ngayo umlayezo okude kanye nento eyenzakalako kude.

Ngingena elke ten minutes lama-iri.

Ngingamkhandela ngokobana ngifowunele bakwa-Vodacom bona bangivalele abantu ebafona ngeenomboro ezingabonakaliko ezibizwa ngokuthi yi-private call.

Awa awunamala uqinisile, uqinisile.

Mavidiyo wokuthuthukisa ibhizinisi lakho osuke ulenza namkha mavidiyo wokukhombisa bona ubujamo bezulu bujame njani.

Mavidiyo wabantu abahlubule namkha abantu ababulanzi, amavidiyo wabantu ebabhubhileko namkha abantu ebabulawa ngesihlungu.

Iye kuyasiza esikhathini esinengi.

Ungathenga umaliledinini onjenge-iPhone.

Ngiwabukela kumabonwakude, ngiwabukela kumabonwakude.

Ngiyibona ingangihlaleli kuhle indaba leyo. Kuyindaba engekhe yakghonakala.

Umelusa ngokuthi ifonakhe uhlale uyitjhega ngaso soke isikhathi.

Kungaqedwa ngokuthi abantu bahlale bangasalithengi, bathenge ama-router wangendlini.

Kungebanga lokuthi abantu bafuna uku-aplayela imiberego namkha iinkolo ezikude nabo.

Iye kuyasiza, kuliqiniso.

Iye bayenza khulu tle imali.

Iye nganeliseka khulu.

Ubasiza ngokuthi bakghone ukugugula ama-notes namkha bakghone ukufunda kuhle.

Ungawulisa ngokuthi ungabi nemali enjenge-cash kuwe. Imalakho ayihlale isebhanga namkha ube ne-router yangendlini i-Wi-Fi.

Nami ngamtlhorha ubusuku boke solo ngipresana naye.

Iye iyakghona ukusebenza, ingomba iyafana nefowunu lokha nawuyitjhatjhileko ine-battery.

Awa awunamala, uneqiniso.

Kuyangiliya lokho.

Iye iba nconywana awukhuzi, ngibona kuyindlela ererhe leyo.

Iye nami ngiba nesikhathi esinjalo.

Ukuzithabisa kuzilolonga namkha kuzijabulisa nawe.

Inobungozi bokobana ayihlali isikhathi iphela msinya.

Ilisizo lokobana sikgona ukulalela iindaba ezenzakala ngaphetjheya.

Indima eqakathekileko edlalwa yimediya kukuthi abantu bakghona ukuqhumana ngendlela elula.

Awa angifakazi nami ngikusaba khulu, abe angithomi ngifakaze.

Iye ingakubhadala.

Kuya ngokuthi uthenge i-data lemalini. Lapho khunye kune-data elithatha boma-thirty days nofana seven days nofana one hour, kuya ngokuthi uliberegisa njani.

I-data enarheni leSewula Afrikha lithoma ku-five rand kuya phezulu.

Iye kuyakghonakala lokho kodwana nange ningavumelana nge-password yakhona bona ingenwa njani.

Zibasiza ngokobana bakghone ukuthintana kuhle begodu bakghone ukwazi bona bangazivikela njani eempilweni zabo.

Ibasiza ngokobana bayakghona ukuvuma isikhathi eside bangakhoni ukujama namkha bastakiswe lidatha begodu bayakhona ukukhambisa iingoma zabo kuhle ngaphambi kobana baphazamiseke.

Ngupopotwana ohlala isikhathi eside nge-battery.

Ipilo ingaba duma khulu ngaphandle kwazo begodu angekhe sisaphepha namkha sisazi bona ubuphilo bujame njani namkha ubujamo bezulu bujame njani.

Awa angeze wahlawuliswa begodu angeze wathathelwa ufunjathwako.

Awa angeze wakghona ukuyiberegisa ingomba inomboro leyo yaziwa mnikazi oyifakileko bona ivulwa njani.

Iye, likhona engilaziko.

Kubonakala kumumuntu ovela qobe siqephu, begodu umuntu wakhona ifilimu lakhona liphetha ngaye akafi msinya, linzinze ngaye.

Kuba kukuthi ifilimu libamnandi khulu nalikhambisana nomlingisi loyo.

Umbonwami uthi vele yinto eyenzekako leyo esikhathini samalanga la.

Ngicabanga bona lokho kuyabadima abanye abantu.

Ngithanda ukuwabukela kumabonwakude ingomba, umabonwakude akaphathisi ubuthongo msinya njengefowunu, oyibukelela eduze bese ugcina uphathe buthongo.

Yindlela yokobana umuzi omunye nomunye ubene-DSTV azoyibhadela qobe nyanga kwaphela.

Lifilimu lesikhethu, lifilimu elibukelwako lesiNdebele, kungomba lisifundisa ukukhuluma nabantu isikhethu.

Nami ngiwathandela ukuthi ayalibazisa, asusa ukubhoreka.

Ngithanda amafilimu adubulanako, wabantu abalwako.

Awa, akasabukelwa khulu.

Midlalo edlalwa ngaku-TikTok.

Ingoba kuyinto ejabulisa abantu khulukhulu.

Awa, lokho angeze kwenza bona bangasayi eenkundleni.

Ngithanda ukuwubukela kumabonwakude ingomba umabonwakude bayakghona ukuveza ukuveza yoke into edlalwako nababukeli bakhona babonakala kuhle.

Ngikhetha ukuwubona ngaku-internet.

Kukobana imidlalo le ingasadlalwa, ingasabukelwa emafowunini, ingasatholakali kiboma-internet.

Izokuqedela idatha elinengi tle.

Kukobana i-internet idla idatha elinengi begodu kwesinye isikhathi abanye abakwazi ukuyiberegisa.

Ziyenza ngokuthi zivumele abantu babheje bakhethe bona ngiyiphi i-team ezokuphumelela namkha i-team ezokuwina.

Awa, angicabangi bona anikelwa amalungelo afanako.

Iye, ngiyakwenza lokho.

Kusiza ngokuthi ukghone ukwazi bona kwenzakalani namkha ukghone ukuzwisisa bona kukhulunywa ngani.

Isibumbanisa ngokuthi abantu bayakghona ukuhlangana endaweni ngobunengi, bazwane bagcine sele babe bangani.

Balithola ngabantu be-SABC evane baye khona abantu ebatjhuda yoke into eyenzakalako namkha into edlalako lapha.

Kufanele abenekghono lokukhuluma namkha lokurhatjha, akwazi ukukhuluma nabantu.

Iye, kungakghonakala lokho.

Ziingoma zesiNdebele, ziingoma zesikhethu zako zivunywa lokha nakuwelweko.

Kusiza ngokuthi sizokukghona ukusetjha into esiyifunako ngelimi lekhethu.

Kungebanga lokobana ipilo iyatjhentjha begodu nesikhathi siyatjhentjha ekuphilwa ngaso.

Ngithanda umvumo woku-jayiva kungebanga lokobana uyasisusa isizungu uyabhorululana.

Ngumvumi ongu-Oliseng ingomba uvuma iingoma ezikhuthazako.

Mvumi ongu-Oliseng ingomba bekadlala iingoma zesiyoni.

Ziingoma evivunywa ngabantu ababhunubhunu.

Kwenzeka ngokuthi abantu bavume iingoma ezithuthuke abanye abantu namkha ezithuthuke amanye amahlangano.

Umbona ngokuba ne-voice ehle begodu umbona ngokuvuma ingoma umuzwe bona ingoma le uyasizwa bona uyivuma njani.

Kuqakatheke khulukhulu kwangangokuthi ingoma khona iyanambitha, iyazwakala

Iye, liqiniso elikhulu

Umbono wami awuvumelani nogogo, ingoma zanje zinomlayezo.

Kungenzeka kuhle khulu ingomba naye umvumi loyo uzifunela okhunye okuya ngethunjini, naye uzifunela imali

Kubonakala ngokuthi imalakhe bayiberegisa khulu bamthathe bamkhambisa iimbhedlela ezidurileko, wagcina sele aphelelwe yimali, wathoma wahlongakala nje-ke, abasanayo imali yokumbulunga, iphelele kibodorhodere.

Idatha libiza imali ephasi ingomba kuya ngokuthi uyoliberegisa njani, uyoliberegisela ini ngombana lihlukahlukile, ukuthi uthenga idatha lani le-WhatsApp or uthenga idatha le-Facebook, ingakho ngithi libiza imali ephasi.

Kungebanga lokobana sesifunda ngalo. Izinto ezinengi sesizibukela kibomaliledinini, kwesinye isikhathi sigugula ngalo, sibukela iindaba. Kwesinye isikhathi si-aplaya ngalo imisebenzi. Imisebenzi eminengi bayifaka kiboma-online, ingakho-ke idatha liqakathekile.

Into eqeda idatha khulu kubukela amavidiyo ingomba amavidiyo athatha isikhathi eside, kanti-ke adla idatha. Ingakho ngithi kubukela amavidiyo ene amavidiyo manengi efowunini ubukela leli, ubukele leli, ubukele leli.

Idatha mele uliberegisele eentweni ezibalulekileko. Kumele uthi lokha nawubukela amavidiyo uzame ngamandla ukuthoma ngokuwadawunilowuda qangi ungawabukela ekubeni uvule idatha. Uyayidawunilowuda and then uyayiseyiva ihlale efowuninakho ukghone ukuyiphinda phinda. Nalokha nawuthumela imilayezo angathumeli umlayezo omude khulukhulu. Uthumela umlayezo omfitjhazana ukubulunga idatha lakho. Uqinisekise bona idatha lakho uyalivala ngaso soke isikhathi lokha nawutjhatjhisa ifowunu.

Imilayezo ayifiki efowunini yakhe lokha nanimthumela yona nalokha yena athume abhala u-message abhalela omunye ayikhambi ingomba ifowunakhe ayina datha. Abanye-ke lokha nabathi babukela amavidiyo amavidiyo awadlali. Umuntu ujama ihloko ingomba akanadatha, akakghoni ukubukela umabonwakude kumaliledinini.

Idatha uyalithenga nge-Vodapay, nge-App ubhadele nge-App yakho ingaba ngeye-Capitec or ingaba ngeyani. Abanye bayalithenga ngemali esitolo, uyatjho ukuthi ufuna idatha eliyimalini endeni liyangena.

Idatha leSewula Afrika ngingathi lithoma ku-five rand kuyaphezulu, alikaduri khulu lona nokho liyathengeka kodwana into engekho yimali. Lithoma ku-five rand kuyaphezulu ungathenga lenyanga, ungathenga leveke namkha le-one day.

Idatha abentwana besikolo mele balithenge nge-twelve rand i-one gig ibahlalele inyanga ingomba kibo libalulekile bayagulgula ngalo. Abentwana besikolo abanayo imali yokuthenga idatha. Imali bayoyithatha kuphi kumele libize ngamanani aphasi babenama-sim card wabo ebawathola esikolweni lapha bazokufaka khona ama-airtime wabo wenani eliphasi.

Sine-ordinary datha ne-nominal datha. Kunedatha olithenga ngefowunu. Kunedatha othenga i-Wi-Fi datha. Idatha elizokuhlalela isikhathi esinengi.

Awa, esikhathini esinje ipilo ayisekho ngaphandle kwedatha. Asisakghoni ngaphandle kwedatha, sesiyenza nje ingomba sitlhoga imali yokulithenga kodwana-ke eqinisweni kukuthi ipilo ngaphandle kwedatha ayisakghoneki. Izinto ezinengi sezizinengi khulu ezifuna idatha zitholakala efowunini ende begodu ezibalulekile.

Kuyangomnotho wendawo leyo bona ujame njani. Izinto zendawo leyo imali yakhona ingangani. Kezinye amazwe imali yakhona yinengi, abayitlhogi imali. Ingakho-ke idatha lakhona lingabizi, kanti-ke eSewula Afrika idatha liyabiza kungesibanga sokuthi imali yakhona yincani, iberegela nezintweni ezinye ezinengi.

Ngilonga ngokuthi ngilisebenzisele ezintweni ezibalulekileko, njengokuthi ngigugule ngifune imisebenzi online bona imali ngingayenza njani. Nakuphelileko lokho ngiyalivala idatha. Lokha nangitjhatjhara ifowunu yami, idatha ngiyalivala. Nangifuna ukubukela amavidiyo namkha ama-movie ngiyawadawunilowuda ngiwaseyive.

Yikhamphani ye-Vodacom. I-Vodacom idatha lakhona alibizi khudlwana ingomba linamadatha abiza amanani aphasi, uyazikhethela bona ufuna idatha elingangani ene i-vodacom iyaphana ngamadatha kwesinye isikhathi lokha nasele uwathenga khulu.

Okudla idatha khulukhulu kudlala umvumo ku-inthanethi. Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha khulu ingomba izokukhamba ijama lapho nalapho ngebanga le-network kanti-ke idatha lona